Nḓila ine nda kundelwa.

Ndi tshi ṱoḓa u renga data ndi thoma nda sedza uri mutengo wa data idzo wo to itisa hani, arali dzi tshi khou ḓura ndi a litsha, arali dzi sa ḓuri ndi hone ndi tshi ḓo renga ngauri ndi vha ndi si na masheleni o kalulaho uri ndi ḓiwane ndi tshi khou renga data dzo no ḓura. Ndi sedza data dzine dza vha uri mutengo wadzo u fhasi uri ndi kone u renga, ndi dovha hafhu nda sedza uri dzi shuma lwa maḓuvha mangana, ndi renga dza ṅwedzi woṱhe uri ndi si tsha vhilahela data lwa ṅwedzi woṱhe. Zwi amba uri ṅwedzi woṱhe ndi ḓo vha ndo ḓi thusa nga u renga data dza ṅwedzi woṱhe uri ndi sa vhilahele ngauri ṅwedzi woṱhe ndi ḓo vha ndi na data.

Theḽemedisini i nga kona u thusa kha uri vhathu vha kone u wana thuso nga u ṱavhanya, zwi dovha hafhu zwa thusa vhathu vhane vha dzula kule na vhuongelo uri vha kone u wana thuso vho dzula mahayani avho. Zwi dovha hafhu zwa thusa vhaongi uri vha ite vha tshi ṱola vhalwadze vha songo tou thoma vha ya vhuongeloni, zwi dovha hafhu zwa thusa uri vhaongi kana vhuongeloni hu sa vhe na miduba ngauri vhathu vha ḓo wana thuso vho dzula mahayani. Zwi dovha hafhu zwa thusa kha u vhulunga masheleni sa u sa izwi hu sa ḓo vha na u shumisa masheleni kha zwiendedzi vha tshi ya u ṱoda thuso vhuongeloni. Theḽemedisini i ya thusa nga maanḓa, i nga thusa kha u vhulunga masheleni kha uri vhathu vha wane thuso nga tshihaḓu na uri vhathu hu sa vhe na miduba vhuongeloni.

Musi ri tshi khou shumisa luambo lwashu lwa hayani ri a kona u pfhesesa khwiṋe nga luambo lwashu lwa ḓamuni, ri dovha hafhu ra kona u wana thuso uri ri gude u ṱavhanya na u kona u wana thuso nga u ṱavhanya musi ri tshi khou shumisa luambo lwashu. Zwi dovha hafhu zwa sumbedza u ḓi rwa khana nga luambo lwashu musi ri tshi khou lu shumisa na kha dzi inthanethe, vhathu vha ḓo ḓifhelwa nga u shumisa thekinoḽodzhi ngauri vha ḓo vha vha khou pfhesesa khwiṋe nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Zwi dovha hafhu zwa thusa na vhaaluwa vha sa koni dziṅwe dzi nyambo, u shumisa luambo lwashu lwa ḓamuni zwi a ri thusa uri ri kone u pfhesesa inthanethe khwine na u shumisa thekinoḽodzhi nga nḓila ya vhuṱali.

Ndi zwa ndeme u tsireledza vharengi musi vha tshi shumisa tshumelo ntswa dza didzhithala kana dzi puḽatifomo uri hu fhungudzee vhugevhenga ngauri ho ḓala vhufhura na u homboka vhathu kha dzi inthanethe dza dzi didzhithaḽa na dzi puḽatifomo. U dovha hafhu u kona uri zwithu zwa ndeme zwi vhe zwo tsireledzea zwi sa punḓe uri vha wane thuso arali zwiṅwe zwa sa tshimbila zwavhuḓi vha ḓo kona u wana thikhedzo na thuso yo fanelaho. U dovha hafhu u kona u pfhesesa na u vha na nḓivho nga ha thekhinolodzhi ya dzi didzhithaḽa na dzi puḽatifomo. Ndi zwa ndeme uri vharengi vha tsireledzeye uri vha wane zwo fanelaho vha si wane zwithu zwine a si zwa vhukuma, vha wane zwithu zwine ndi zwa vhukuma nahone zwine zwa shuma vha si vhe vho tambisa masheleni avho.

Ndi Gospel, RnB, Hip Hop, Jazz, Kwaito, Afro Pop, Amapiano.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza netiweke ya vodacom, mutengo wa hone u nṱha nga maanḓa fhedzi vhathu vha kona u renga data idzo dza vodacom.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou badela masheleni o paḓaho mpimo ndi tshi khou renga data, data dze nda vha ndi tshi khou dzi renga dzo vha dzi data dza netiweke ya telkom, dzi tshi khou ḓura nga maanḓa na u lenga u fhela a dzi lengi u fhela fhedzi mutengo wa data idzo u nṱhesa lukalulaho.

U ya nga ha kuvhonele kwanga data dzine dza nga farea nga vhathu vhoṱhe netiweke ndi ya telkom, ngauri a dzi ḓuri nahone dzivha dzi nnzhi dzi a farea.

Ndi vhona unga a zwo ngo fanela uri data hupfi dzi na u tshinyala ngauri u a wana uri ṅwedzi u khou fhela u sathu fhedza data dzau dzine dza khou fhela ṅwedzi u tshi fhela, dzi fanela u fhirela kha muṅwe ṅwedzi ngauri data dzi khou ḓura nga maanḓa. Mutengo wa data u nṱhesa lune dziṅwe data dzine ra dzi renga dzi a fhela dza tshinyala ri sathu dzi fhedza dza fhela ngauri maḓuvha a dzo o fhela. Ndi vhona zwi songo fanela uri data hupfi dzo tshinyala dzi fanela u pfhukela na kha maṅwe maḓuvha uri ri ise phanḓa na u shumisa ngauri mutengo wa data u nṱhesa lwo kalulaho.

Ndi lunzhi ndi tshi renga mobile data, zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza u ṋanga hanga bundle ndi mutengo, ndi sedza mutengo une wavha fhasi nda dovha hafhu nda sedza uri data idzo ndi dza tshifhinga tshingafhani. Ndi ṋangesa data dzine dza vha data dza ṅwedzi woṱhe uri ndi vhe ndi na data lwa ṅwedzi woṱhe ndi sa vhilaele data uri matshelo data ndi ḓo dzi wana gai, ndi ṋanga data dzine ndi dza ṅwedzi woṱhe nda dovha hafhu nda sedza na mutengo uri mutengo wa fhasisa ndi u fhio, data dzine dzavha dzi nnzhi dza mutengo wa fhasi ndi dzi fhio, ndi dzone dzine nda nanga dzone.

Ndi funa u renga phakhethe dza data ṅwedzi muṅwe na muṅwe, ngauri data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi dzone dzavhuḓi lune ndi vha ndi si tsha vhilahela uri data ndi ḓo dzi wana gai lwa ṅwedzi woṱhe ndi vha ndi na data dzine nda ḓo dzi shumisa dzine ndo dzi renga. Ndi vha ndi tshi khou ṱoḓa uri ndi sa ḓi wane ndi tshi khou shumisa masheleni a data wa wana ndi si tshena data ḽiṅwe ḓuvha ngau nda vha ndo shumisa masheleni a data, ndi namba nda rengela ṅwedzi woṱhe uri ṅwedzi woṱhe ndi vhe ndi tshi khou ḓivha uri a thi tsha ḓo dovha hafhu nda vhilahela nga data ngauri ndi ḓo vha ndo renga data dza ṅwedzi woṱhe. Ndi vhona data dza ṅwedzi woṱhe dzi dzone dzavhuḓi.

Muṋetshedzi wa mobile network ane a nṋea ndeme ya khwine ya data ndi data dza telkom, ndi vhona dzi dzone data dza khwiṋesa nga uri mutengo u fhasi na data dza hone dzivha dzi nnzhi dzi a fhedza maḓuvha manzhi ndi tshi khou dzi shumisa, a dzi ṱavhanyi u fhela nahone netiweke ya hone ndi ya vhuḓi ndi a kona u ita zwine nda khou ita nga idzo data network i sa shavhi ndi dzone dzavhuḓi dza telkom.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi renga data ya luṱingothendeleki ndi uri, data dzi avha dzi tshi khou ḓura lwo kalulaho ndi sa koni u swikelela mutengo wa data idzo nda vho renga data dzine dza vha mutengo u fhasi fhedzi dzi ṱhukhu, iṅwe khaedu ine nda ṱangana nayo ndi musi netiweke i sa kho shuma zwavhuḓi hune nda kundelwa u renga data ya luṱingothendeleki. Ndi dzone khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi khou renga data kana nda wana hu si na data dzine nda khou dzi ṱoḓa dzine nda dzi renga nga ṅwedzi na ṅwedzi, ndi dzone khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi ṱoḓa u renga data ya luṱingothendeleki.

U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona hu vhatambi ngauri vhatambi ndi vhone vhane vha ita uri tshiṱori tshi takadze, ndi vhone vhane vha ita uri tshitori tshi vhe tshone tshine tsha vha tshi takadzaho na tshi mmvumvusaho. Vhatambi ndi vhone vhane vha ita uri mutevhe wa TV uvhe wo teaho.

Ndi nga shumisa dzi puḽatifomo dza u ṱanganya muzika dzi ngaho muzika wa tshivenḓa u engedza u vhonala hanga na vhafuni vha vhafuni hanga nga nḓila i tevhelaho, ndi nga lwela uri muzika wanga u tambe dzi radioni dzenedzi dza tshitshavha uri vhathu vhanzhi vha kone u pfha muzika wanga. Ndi nga takuwanda ya fhethu ho ḓalaho vhathu vhanzhi ho nonga ḓoroboni u ita ndi tshi ya u imba muzika wanga uri vhathu vhanzhi vha kone u vhona muzika wanga, na kha zwileludzi zwi no nga dzi Facebook na dzi twitter na dzi TikTok u vhonadza muzika wanga na vhukoni hanga.

App ya u thoma ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda i sedza nga matsheloni ndi app ya Facebook ngauri ndi app ya vhuḓi ine hu na vhathu vhanzhi khayo hune ndavha ndi tshi khou vhona zwithu zwinzhi zwine vhathu vha khou anḓadza kha eyo app, hu vha hu na u mvumvusa u ya wana mafhungo a shango u ya wana zwithu zwinzhi nahone ndi na vhangana vhanzhi khayo.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo shandula vhutshilo hanga kana nḓila ine nda ṱangana ngayo na khonani na muṱa nga nḓila i tevhelaho, ri a kona u davhidzana nga nyanḓadzamafhungo hu si na uri ndi thome ndi to bva ndi to ya u dalela uyo muthu. Ri a kona u davhidzana nahone ri a kona hafhu u vhona mafhungo o yaho nga u fhambana.

Puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda wana i tshi nthusa vhukuma ndi nyanḓadzamafhungo ya Facebook ngauri ndi hone hune ra kona u davhidzana na vhaṅwe vhathu vha re kule, ra dovha hafhu ra kona u vhona mafhungo a shango ra dovha hafhu ra ḓi mvumvusa na u ḓi takadza ngayo.

Ee, ndo no vhuya nda dzhia a tshifhinga tsha u awela kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ndo vha ndi songo zwi ḓowela zwa ita uri ndi pfhe ndi tshi khou borea ngauri nda awela kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, ndo pfha ndi tshi khou borea ndo dovha hafhu nda ṱuvha vhangana vhanga nda dovha hafhu nda ṱuvha mafhungo a shango ane nda a wana kha nyandadzamafhungo.

Ee, ndi vhona nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo khwinisa vhudavhidzani ngauri ri a kona u davhidzana na vhathu vhane vha vha kule nga dzenedzo nyanḓadzamafhungo, a hu na uri ndi fanela u thoma nda to dalela muthu uri ndi kone u davhidzana nae ndi a kona u davhidzana nae nga nyanḓadzamafhungo zwo leluwa.

Ndi linganyisela tshifhinga tsha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na vhuḓifhinduleli ha vhukuma ngauri tshifhinga tsha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ndi tou u tshi vhea uri ndi ḓo dzhena nga tshifhinga tshikene, nga hetsho tshiṅwe tshifhinga nda vha ndi tshi kho sedzana na vhuḓifhinduleli ha vhukuma.

Mushumo une nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ya u ita kha vhutshilo hanga ha ḓuvha na ḓuvha ndi uri i nthusa kha u kona u davhidzana na dzi khonani dzanga na mashaka anga are kule na nṋe, nda dovha hafhu nda kona u ḓi mvumvusa ngayo ndi tshi vhona zwithu zwinzhi zwo fhambananaho. Nda kona hafhu u vhona mafhungo a shango a ḓuvha liṅwe na liṅwe ane a khou itea shangoni.

Ee, ndi a tevhela zwigwada zwa tshitshavha kana zwapo kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, zwine nda nwala ndi vha ndi tshi khou ṅwala zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza vhaswa zwithu zwine zwavha zwi kho itea shangoni mafhungo a shango ane ndavha ndo a wana kha dziṅwe nyanḓadzamafhungo. Ndi a kona hafhu u dovha nda davhidzana na vhaṅwe vhathu vhathu ndi vha ndi tshi khou ṅwala zwithu zwo fhambananaho, ndi tshi ṅwala na mishumo ndi tshi dovha hafhu nda ṱuṱuwedza vhathu kha u apuḽaya mishumo yo fhambananaho.